Isitutjhe sihlahla esiphathwa ziinyanga, sihlahla esiphathwa ziinyanga isihlahla lesi siyarhelebha ebantwini nasele beze eenyangeni bazokudinga namkha bazokufuna irhelebho siyarhelebha isihlahla lesi. Itutjhe sihlahla esitholakala enyangeni, inyanga iyakhamba iyosifuna, isifuna nje ayisitholi la nala, kufuze bonyana inyanga leyo ikhambe iye entabeni izosithola entabeni bese ithi nasele isitholile entabeni la isikhe ibuye naso. Isihlahla esitholakala enyangeni begodu inyanga iyasiberegisa ekulapheni abantu bayo, abantu abaya enyangeni nasele baberegise isihlahla lesi itutjhe le abantu bayarhelebheka.

Iye umtholo uyasiza ekulapheni emzimbeni womuntu ngombana ngitjho lokho ngombana umuntu nasele ahlangabezene nokugula okuthizeni angathatha umtholo loyo angarhelebheka ngawo, nanyana uwenzani umtholo loyo uyarhelebha emzimbeni womuntu. Khulukazi ebantwini abaphethwe mamehlo namkha abantu abaphethwe ligazi bayarhelebheka abantwabo bonyana umtholo uyabasiza. Abantu khulukazi umuntu namkha umntwana nasele abhubhele ngunina namkha nguyise nanyana nasele anganababelethi uyakghonakala bonyana aberegise umtholo loyo, umtholo uyamrhelebha bonyana umntwana lo arhelebheke eentweni ezinengi. Okhunye kukobana nawuphethe yihloko uyakghona bonyana nawo umtholo lo uwUberegise, iye umtholo uyalapha emzimbeni womuntu.

Iqhame sihlahla esitholakala enyangeni, sihlahla esitholakala enyangeni inyanga ikunikela iqhame le ukuze bonyana ipilwakho ibererhe. Lokha nawuphethwe kugula namkha lokha nawuzizwako bonyana nje-ke awusirerhe uyaya enyangeni uyokubawa uyokutjela inyanga iintjhijilo zakho bonyana wena iintjhijilo zakho khuyini uthi nasele uyitjelile inyanga iintjhijilo zakho nje, inyanga izokunikela iqhame, iqhame izokurhelebha bonyana iintjhijilo zakho ziphele. Okhunye kukobana lokha navane uphethwe yihloko, iye uyaya enyangeni nawuzizwa bonyana ihlokwakho le usolo uyasela ayipholi uyaya enyangeni inyanga izokunikela iqhame leyo ikutjele bonyana iqhame le yenze bunjani izokurhelebha khulukazi laba avane baphethwe mamehlo nabo bayaya enyangeni bokulila kiyo inyanga, inyanga izobanikela isihlahla lesi ekuthiwa yiqhame.

Iqaphozi sihlahla esitholakala eenyangeni, sihlahla esitholakala eenyangeni esirhelebha ngaso abantu, inyanga ngiyo erhelebha ngaso abantu iqaphozi lirhelebha ngeendlela ezinengi emzimbeni womuntu. Nje-ke isihlahla lesi khulukazi sitholakala eenyangeni, ziinyanga esithanda ukuphatha iqaphozi. Iqaphozi uthi masele uqedile ukusiberegisa la nawuphethwe yihloko ihlokwakho ibuye ibererhe, lokha nawuphethwe mamehlo amehlwo wakho abuhlungu, iye iqaphozi leyo ungayithatha uyiberegise. Abantu abanengi bayiberegisa ngeendlela ezinengi iqaphozi, abanye bayihlanganisa namanzi bayisele, abanye bafutha ngayo nakho lokho bathi kuyabarhelebha bonyana ibapholise ihloko. Iqaphozi irhelebha eendleleni ezinengi emzimbeni womuntu begodu iyabapholisa itholakala eenyangeni namehlo uyakghona bonyana uyisele namkha nanyana umzimbakho ubuhlungu namkha uzizwa udiniwe la uyakghona bonyana uyiberegise iqaphozi.

Iinkambiso zokuhlela umndeni kukobana, kokuthoma kukobana umndeni kufanele wazi bonyana unomthetho nomthetho wakhona. Ngalokho ngitjho bonyana umndeni nomndeni la bahlala khona kunomthetho, nomthetho abawulandelako umthetho loyo bakhule nawo begodu bayawulandela umthetho loyo. Ngalokho ngitjho bonyana umndeni nomndeni unekambiso yakhona ebayilandelelako. Okhunye kukobana umndeni kufanele bona uhlale ubambene, umndeni uhlala bonyana ubambene awujikelani ngaso soke isikhathi. Okhunye kukobana umndeni nakwenziwa into, umndeni uyatjelana awufihlelani izinto. Umndeni uhlala utjelana ezinye zezinto zoke. Okhunye kukobana umndeni uhlala ubambene ngaso soke isikhathi.

Angicabangi bonyana bangaziberegisa boke. Iye, bakhona abangaziberegisa kodwana inengi labo angicabangi bonyana bangaziberegisa ngombana amadoda akafuni ukutjelwa begodu athatha zawo iindlela lezi abazibonako bonyana azakalungi. Nasele amadoda la anazo iinkhandelambeleko angeze baziberegisa bona. Kunokuthi baziberegise bangakhetha ukubaleka namkha babalekele isimo lesi abaqalene naso basuke kiso, isimo leso sigcine sele sisele nabomma kwaphela kodwana bona, iye bangabakhona abangaziberegisa ngendlela yakhona namkha baziberegise kodwana abanengi bakhona angiboni bonyana bangaziberegisa, ngombana amadoda atjelana ngento efanako yokobana bona angeze bayenza into leyo.

Ngibona bonyana kubangelwa kukobana yena udade loyo usuke angakalikhulumi iqiniso. Usuke angakalikhulumi iqiniso namkha udade loyo usuke sele ayilisile iinkhandelambeleko lezo uyazilisa. Nasele azilisile nje agcine sele azifumene asidisi, okhunye kukobana abanye abodade esikhathini esinengi bakhuluma amanga abalikhulumi iqiniso. Umuntu uthi into le uyayenza kodwana akayenzi ngombana ubona umnganakhe namkha umuntu ahlekisana naye angayenzi. Lokho kugcina sele kubenza bonyana abodade laba bazifumane sele basidisi, bangakaziboni namkha bangakazitjhegi bonyana basidisi. Okhunye kukobana abanye abodade abayi ematlinigi bayokuhlola ubujamo bepilo yabo namkha bayozihlola bonyana basidisi namkha abasisidisi bazibona sele ngokuphazima kwelihlo bonyana laba basele basidisi.

Iye, awa ngiyavumelana nombono loyo. Ngiyavumelana nombono loyo bonyana abanye ababelethi baye bayokuhlola bonyana abantwana babo nabadla ukudla kwesikolo nje, badla ukudla okurerhe na namkha abadlali ukudla okurerhe namkha babaphekele ukudla kwabo kuvuthwe kube rerhe namkha ababaphekeli ukudla kwabo kube rerhe. Lokho kwenza bonyana nabo ababelethi bazibone sele abantwababo bavikelekile ngeenkolweni namkha babone bonyana abantwababo badla ukudla okurerhe ngeenkolweni. Ngokudla ukudla okurerhe ngitjho bonyana nabo baye bayokuhlola ukudla lokho bonyana abantwababo nabadla ukudla badla ukudla okurerhe na, badla ukudla okunepilo na namkha badla bayasutha na ngeenkolweni. Iye mina ngibona kumbono omuhle lokho bona, iye izakhamuzi ezinye ziye eenkolweni ziyokuhlola bonyana abantwababo baphekelwa ukudla okurerhe ngeenkolweni na.

Iincwadi lezi bazifumana ngokobana bayazithenga, benza ubugebengu bazithenge iincwadi lezo. Abayi eenkolweni bayokufundela lokho. Awa, bona babona bonyana njengoba bazibona banemali baye bayozithenga iincwadi lezo. Babathengisele zona ngenani eliphasi namkha ngenani eliphezulu.

Ngibona bonyana isizathu sokobana abantu ngobunengi bagcine sele bayithathela ehloko indlela yokukhangisa iinhlahla. Kukobana bazibona iinhlahla lezo zisezingeni eliphasi lemali. Ngokuba sezingeni eliphasi lemali ngitjho bonyana bazibona zingakaduri. Lokho kugcine sele kubenza bonyana bazithenge begodu eenkundleni zokuthintana kunala bakhombisa khona bonyana iinhlahla lezi zisebenza bunjani. Bona babona lapho bonyana iinhlahla lezi zisebenza njani bagcine sele babona bonyana lezi zizobarhelebha. Zizobarhelebha bagcine sele bayazithenga iinhlahla lezo, bagcine sele bazithenga ngombana bazibona ngendlela bazikhombisa ngakho bonyana ziberega bunjani. Umuntu agcine sele azithenga ngombana azibona bonyana zizomurhelebha.

Isizathu sokobana sitlhogomele abantu abalupheleko emakhaya wabo kukobana, abantu laba abalupheleko abasakghoni bonyana bangazenzela izinto ezinengi. Ngalokho-ke ngitjho bonyana bangagcina sele bazilimazile abantu laba abadala. Abanye bakhona bangagcina sele sebabhubhile. Ngalokho ngitjho bonyana abantu laba abadala, izinto ezinengi lezi ebabona bonyana bebakghona ukuzenzela esikhathini nasele sikhamba nje nasele baluphela, akusabilula bonyana bangazenzela izinto lezo. Kufana nokobanyana abantu laba abanye bakhona abasakghoni bonyana bangaziphekela, bayakhohlwa batjhiye istofu leso bangakasicimi. Sigcina sele sesiya nange umlilo, lokho kugcine sele kubanga bonyana indlu leyo igcine sele itjhile. Ngalokho-ke kufanele bonyana vele abantu laba abadala sibatlhogomele begodu sibanakekele ngombana bona abasakghoni ukuzenzela ezinye zezinto.

Ubudisi bakhona kukobana abantu laba abadala basuke sele inengi lakhona lilahleka, lilahleka ngombana umuntu bamugcine ahlezi ngaphandle.

Ngokubarhelebha bonyana izinto ezinengi bazithole ngobuduze. Nangithi izinto ezinengi bazithole ngobuduze, ngitjho bonyana umphakathi ubarhelebhe bonyana ubayele eentolo abantu abadala, ubayele eentolo. Okhunye kukobana urhelebhe nemindeni le egada abantu abalupheleko ngokudla. Ubarhelebhe ngokudla ngombana abantu laba nasele bagada abantu abalupheleko lokho kutjho bonyana nemisebenzi yabo bayayilisa bazokugada abantu laba abalupheleko. Okhunye kukobana bangavumeli umuntu omdala bonyana akhambe yedwa endleleni bangamanzi bonyana uyaphi ngombana lokho kuyakhombisa bonyana umuntu loyo bangamvumeli umuntu omdala bonyana akhambe yedwa. Ngombana abantu abadala esikhathini namkha abantu abalupheleko esikhathini esinengi basuke sele balahlekile. Umphakathi ungalekelela ngokobana abantu abadala bahlale baphephile, bangahlukunyezwa.

Abasebenzi laba abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokobana kube nabantu ababakhuthazako. Kube nabantu Kube nabantu ababakhuthazako emisebenzini yabo ukuze nabo bangalahli ithemba bakhuthazeke ngalokhu ebakwenzako. Okhunye kukobana neemphoso zabo bazozibona lokha nasele kuba nabantu ababalekelelako namkha kube nabantu ababakhuthazako. Iimphoso zabo bazozibona begodu bazofuna bonyana nazo iimphoso lezo bazitjhugulule. Ngalokho ngitjho bonyana kufuneke kube nabantu ababakhuthazako namkha kube nabantu ababatjela bonyana bangenza bunjani imisebenzi yabo ukuze bonyana ibelula ngokugada abantu namkha ngokuhlala nabantu abalupheleko. Njengoba nathi sazi bonyana abantu abalupheleko, bakhona abantu abalupheleko abanekani begodu bakhona abantu abalupheleko abarerhe. Ngalokho-ke kufanele bona sibaphe iinsombululo zokobanyana bangenza bunjani imisebenzi yabo.

Ngokubona kwami, umraro wokobana abantu bemaplasini bangazithola iimbhedlela kukobana abantu bemaplasini abasibanengi. Ngalokho ngitjho ngombana umbuso namkha urhulumende navamse akhipha bonyana kwakhiwe iimbhedlela eendaweni, ukuqala inani labantu abahlala lapho. Uqala inani labantu abahlala lapho bonyana bakghone bonyana bangangafinyelela eembhedlela lezo kodwana abantu ebahlala emaplasini abasibanengi ngalokho-ke urhulumende akakghoni bonyana angabakhela iimbhedlela. Okhunye kukobana kusuke kusele kudliwe imali. Urhulumende akhiphe imali bonyana kwakhiwe iimbhedlela kodwana abantu bona bangazakhi iimbhedlela, bagcine sele badle imali le ekhitjhwe ngurhulumende bonyana ayokwakhela abantu bemaplasini iimbhedlela. Nawo lo kuyabamraro wokobana abantu bemaplasini bagcine sele bahleli banganazo iimbhedlela.

Umraro lo wokobana.

Amazizo wami ngalokhu kukobana, iimbhedlela zikarhulumende azinalo itjhejo ngokwaneleko. Azinalo itjhejo ngokwaneleko ngalokho-ke bona bazoziyela eembhedlela lezi ebabonako bonyana zinetjhejo, ngalokho ngingayibeka bonyana ma-private hospitas. Baya eembhedlela lezo la bazi khona bonyana zinetjhejo kodwana iimbhedlela zakarhulumende bayazibalekela. Bazibekele ngombana azinalo itjhejo begodu zigcwala khulu. Zigcwala khulu abantu zinasele zizele khulu abantu nje, abantu bagcine sele banganazo iindawo zokulala namkha abantu bagcine sele bangakalitholi itjhejo elaneleko kodwana iimbhedlelezi ezingasizo zikarhulumende bayazi bonyana itjhejo lapho likhona begodu nemali ziyabiza emalini, ziyabiza emalini iimbhedlela lezo.

Isisombululo kilokhu kukobana, iye nami ngiyavumelana bonyana abatjhayeli bama-ambulensi kwanje sebayasaba nabo. Bayasaba, abariyadi bayasaba ngokubona kwami. Basaba ngoba babizelwa eendaweni nabo ebangazaziko, bathi nasele bafike eendaweni lezo la, ababelesi bafike babathathele iinkoloyi lezi abakhamba ngazo namkha babathathele okhunye nokhunye ebakuphetheko. Ngalokho-ke isisombululo kukobana umuntu nasele abethele umtato abethele bonyana udinga irhelebho ngokurhaba, kufuze bonyana umuntu loyo atjho yoke imininingwana yakhe. Atjho yoke imininingwana yakhe, imininingwana leyo ibhalwe, ihlolwe bonyana umuntu loyo nguye na ngembala, ngaphambi kokobana i-ambulensi leyo iphume iye lapho endaweni leyo ngombana ubulelesi bunengi.